Hore ke tswe boemong bona, ke ne ke tla tsepamisa maikutlo ho rarolla mathata a ditjhelete a ka sehlohong. A entseng hore ke nke mokitlane wa letsatsi la ho lefa. Sena se akarelletsa ho etsa moralo wa disebediswa tsa tjhelete o utlwahalang. Ho beha ditshenyehelo pele le ho fumana ditsela tsa ho eketsa tjhelete e kenang, kapa ho fokotsa di senyehelo. Ke tla bohella ke nahana ka mekgwa e meng ya kadimo ya phahello e tlase, kapa disebediswa tsa tlhabollo ya mokitlane ho thusa ho laola sekoloto. Ho feta moo, ho aha letlalo la maemo a tshohanyetso ho ka thibela ho tshepe ha nako e tlang, ho ba adimanang ka dikgoka. Ha re sheba morao ho hlahloba mekgwa ena e e meng, le ho nka mokgwa o matla wa ho laola ditjhelete. Ho ka be ho fanwe ka dikgetho tse ngata le ho qoba potoloho ena ya mokolota wa letsatsi la ho lefa.

Ho thibela account ya ka ya cheque-e hore e se kwale ka lebaka la moputso o sa tlwaelehang. Nka nka mehato e seng mekae ya ho itshireletsa. Taba ya pele, ke ne ke tla tsebisa banka ya ka ka pele mabapi le tefo e sa tlwaelehang, e le hore e tsebe ka tshebetso ena e sa tlwaelehang. Sena se ka thusa ho thibela disosa dife kapa dife tsa ho kwala account-o. Ho feta moo, ke tla etsa bonnete ba hore ke na le tjhelete e lekaneng account-ong ya ka ho lefella di tifiso tsa kgwedi le kgwedi. Mme ke nahane ka ho theha account e fapaneng, e nang le ditefiso tse tlase bakeng tsa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi. Ka ho tsebisa banka ya ka le ho laola tshebetso ya account ya ka. Nka fokotsa kotsi ya ho kwalwa ha account le ho qoba mathata afe kapa afe a ka bang teng mesebetsing ya ka ya ditjhelete.

Ke ntse ke kwatile ka insurance ya tshireletso ya lefu eo nkileng ka enka nakwana morao. E ne e le tshenyo e felletseng ya tjhelete, ke ne ke nahana hore e tla fana ka kgotso ya kelello, empa ha ke ne ke hloka ho etsa kopo. Company e ile ya fana ka lebaka le leng le le leng la ho ntatola, mme hona ho bonahala eka ba batla ditsela tsa ho qoba ho lefa. Ke ile ka qetella ke ikutlwa ke ferekane, ke imetswe kelellong le ho tswa pokothong. Ke ya itshola hore ebe ke ile ka ingodisa bakeng sa yona. Hona jwale neng kapa neng, ha motho a leka ho nthekisetsang ka insurance, ke ya halefa fela ha ke nahana ka taba eo.

Ke nahana hore lebaka lr leng le leholo la ho hanwa ha kopo ya karete ya mokitlane, ke nalane e fosahetseng ya sekoloto kapa dintlha tse tlase tsa sekoloto Ha e ba motho a na le nalane ya ho lefa ka mora nako, dikoloto tse phahameng kapa sekoloto sa nakong e fitileng. Sena se ka ama boemo ba mokoloto hampe. Ho feta moo, dintlha tse ding tse kang tjhelete e sa lekaneng, mosebetsi o sa tsitsang kapa dipotso tse ngata tsa moraorao tsa mokitlane di kenya letsoho kopong e hanwang. Hangata ba adimanang ba sebedisa mokgwa ona, ho lekola hore na mokopi o na le tokelo ya ho fumana mokoloto. Mme ha e ba o sa fihlelle ditekanyetso tse hlokahalang, kopo ya hao e ka hanwa qalong.

Jwalo ka motho a itshebetsang, ke fanne ka ditokomane tse ding ho bontsha mohlodi wa ka mehla wa tjhelete. Ke kentse ditatemente tsa tjhelete tsa kgwebo ya ka, ho kenyelletsa ditlaleho le phaello ya tahleho, le di-balance sheets tse bontshang mokgwa wa tjhelete o tsitsitseng. Hape ke fanne ka ditokomane tsa lekgetho le di-invoice tse tswang ho bareki, tse netefaditseng meputso ya ka le mesebetsi ya kgwebo. Ka ho fana ka di tokomane tsena tse felletseng. Ke kgonne ho bontsha hore ke na le mohlodi o tshepahalang wa tjhelete, mme le ha ke itshebetsa, ke butse account ka katleho.

Dumela, ke o letsetsa mabapi le theko ya airtime ya morao tjena, eo ke rekileng ka sepatjhe sa ka sa cell-e foune. Ke rekile airtime ya boleng ba diranta tse leshome empa ho makatsang, ke hore theko e eketsehileng ka diranta tse seng kae. Ke ferekane haholo ke phethoho ya tshohanyetso e sa hlaloswang ya ditheko. Ke kopa ho tseba hore na keng e bakileng ditjeho tsena, le hore hobaneng hona le di tifiso tseo, tse patuweng tse nna ke sa ditsebeng? Na o ka hlalosa hore ke hobaneng ha theko e fetohile? Ke kopa ho utlwisisa hore na ke lefe setswa eng? Ke ya leboha.

Ke qakehile hobane mme wa ka o hloka dikete tse tharo tsa diranta ka potlako, empa tefo ya hanghang ke makgolo a mararo a diranta, ao ke se nang ona. Ke tlameha ho hlahloba mekgwa e meng ya ho romela tjhelete ntle le ho kenya tjhelete e eketsehileng. Nka nahana ho sebedisa mokgwa o fapaneng wa phetisetso kapa ditshebeletso tse lefisang ditefiso tse tlase kapa tse fanang ka dipehelo tse bonolo tsa ho lefa. Kgetho e nngwe e ka ba ho botsa mme wa ka hore na a ka fumana tjhelete ka mokgwa o fapaneng, kapa a emela nako e kgutshwanyane, a ntumelle ho bokella tjhelete ya tifiso.